Tibangi ti languta swilo swa ku ku na mali muni u hola mali muni u ta swi kota ku veka mali muni a wu na swikweleti leswi u nga swi balekela khale ke wa qualify-a ku u kuma mali ye le credit card yeleyo va langutisa swilo swo tala na swa ku u u hakela njhani credit score ya wehe i ri yini u ta swi kota kahle kahle .

Ni ta mu vutisa ku loko ni teke khadi leri ni hakela mali muni hi nyanga tintswala ta voho hi ta va ta mali muni leti ni faneke ni va hakela to leti ni nga ta ti hakela loko ni lombe ni teke khadi leri.

Ta vutisa ni ta va vutisa ku loko ni teke khadi leri ra xikweleti ni hakelisa njhani ni hakela muni tintswalo hi mali.

Hi ku u kuma ku u na swikweneti u lava ku swi hakela a wu tivi ku u ta swi hakelisa ku yini se ku kumeka ku se u endla mali yo tlula mpimo ene a wu nge swi koti ku yi .

Ku xaviselana ka forex hi ku loko munhu u mu xavisele yena ma cincana i ku fana na ku cinca tirhandi u ti cincela ka ti dollars ka ti US dollars hi sweswo se swi ngo wa yi xavisa yi vuya yi tele.

Swa ku mali a yi fani swi nga endleka a famba na mali leyi yo tala loko va fika le yi va hansi kumbe a famba na mali leyitsongo loko a fika le u kuma ku yi tele yi le .

Yi va khumba ku u kuma ku loko u yi cinca yi tele kumbe hi leyintsongo yi va khumba ku bindzu ri nga ya henhla kumbe ri ya .

ku swi nga endleka bindzu ri ya henhla kumbe ri ya hansi nkarhi wun'wanaiu kuma yi tele nkarhi wun'wani kuma yi yehla.

Ni nga mu byela ku a ya pfula bangi ya Capitec-e hi ku yi le hansi hi ti-charges letin'wani ti tele ti le henhla hi yo leyi nga lunghela munhu loyi a sungulaka ku veka mali.

Ni nga mu vutisa ku akhawunti leyi ni yi pfulaka a yi nge vi na ti-charges to tala and na loko ni veke mali yi ta tswala njhani.

Ni nga mu vutisa ku akhawunti leyi ni yi pfulaka yi ta ni pfuna njhani a yi nge vi na ti-charges to tala na loko ni veka mali yi ta tswala .

Vutisa ku akhawunti leyi ni yi pfulaka njhani na ti-charges ta ko ti njhani ni ta swi kota ku pfula leyi fambelaka na muholo wa .

Ni ta vutisa ku akhawunti leyi ni pfulaka njhani ti-charges ta ko ti njhani ni ta swi kota ku pfula leyi fambelaka na muholo wa .

Swi ta endla ku ni nga titwi kahle hi swa ku ta ve ni khome pasi ra mina ku ndzi komba ku ni mutshami wa laha Afrika.

A swi nge ni khomi kahle swi ta endla ni nga ti khomi kahle leswaku ni ta ve ni khome pasi ya mina leyi yi va tivisaka ku na ku va komba ku ni mutshami wa la Afrika-Dzonga.

Swivangelo swa ku vanhu va pfula.

yo antswa yi ku teka mali u ya veka bank yi ta hlayiseka swa ku loko u yi veke hansi ka swi nga endleka munhu a ta ta yiva kumbe yindlu yi tshwa u luza mali.

Ndlela ya kahle ku teka mali ya veka bank-e swa ku loko u yi veka hansi ka swi nga endleka yindlu yi tshwa u luza mali yeleyo kumbe munhu a se loko u yi veka bank-i yi ta ve se yi hlayisekini.

Ni nga mu vutisa ku swi tirha njhani akhawunti leyi tirha njhani yi ta ni charger njhani loko ni veka mali yi ta tswala .

ku loko ni ni pfula akhawunti leyi yi ta ni charger njhani naswona yi ta ni tswalela njhani ku ni swi tiva ku mali ya mina loko ni yi lava ni yi kuma hi nkarhi wolowo yi ni charger mali .

Komba ku swi nkoka njhani i swa nkoka njhani ku a pfula mobile banking swa ku swi nga endleka u kuma ku a bank ku pfaliwile ene i lava mali hi xihatla u na problem yo karhi leyi lavaka ku a tirhisa mali se loko a ri na yona la ka foni a ri na app-e yi kota ku hakela na ku endla swilo swa yena.

ni swi tiva ku app-e ya mina loko ni lava yi hlayiseka ni endla njhani a ni kombi munhu .

endla ku munhu cinca password leyi ndlaku ku tika ku munhu a nga ngheni ka akhawunti ya mina.

Ni nga cinca password ni endla yo tika ku munhu a nga swi koti ku nghena ka akhawunti ya mina a teka mali ni nga cinca password ni protect-a app.

U fanekele u yi reset-a wu endla forgot pin u endla forgot pin u enter user name na pin leyintshwa.

U fanekele u yi reset-a u endla forgot pin u endla u faka password ya we na pin leyintshwa yi ta lungha yi cinceka u ba ya .

Ni nga tiyisisa kahle ku cincacinca password ni nga tirhisi password yin'we nkarhi wo leha ene ni teka mali from saving account ni yi veka la ni tivaka ku munhu a nge yi humesi a nga yi move-laka la ya ka la ka a nga ku tivi.

Mintlhontlho yin'wani leyi vanhu va langutanaka na yona loko va tirhisa tifoni bangi ya le fonini hikuva munhu a nga swi tivi ku yi endlisa ku yini se yi fanekele a swi tiva ku yi tirhisa.

leyi vanhu va yin'wani leyi vanhu va langutanaka na yona loko va tirhisa app-u ya bangi ya le fonini va fanekele va swi tiva ku va tirhisa njhani ku munhu a ta swi tiva ku mali ni ta yi veka njhani.

Mhaka yo tirhisa ti bank a fonini yi holovisa ku vanhu va nga foli tilayini to leha bank swilo swo tala va ti endla hi foni ene ti-saver na nkarhi.

yo tirhisa ti-app yi olovisa ku vanhu va nga foli tilayini to tala a bank ti-bank ti nga tali ene va saver na mali na nkarhi.

Ku tiva nkarhi wo rindza swi pfuna ku u swi tiva ku ni tshame nkarhi wa ku fika kwini ku u ta .

Munhu u fanekele a swi tiva ku loko u endzele wa rindza swi nga endleka tinyangha tinharhu swi nga endleka u u rindza tinyangha ta tinyangha ta sikisi swi ya hi wehe ku teke pholisi ya njhani.

A swi ta pfuna ngopfu hi swa ku u kuma ku nyanga yi leyi u joyinaka hi yona u humeleliwa hi nghozi ene a wu na mali a ku na la u nga tshembela kona leswi a swi ta pfuna ngopfu.

Ni nga mu byela ku swa mundzuku a wu swi tivi swi nga endleka u pfuka u hanya kumbe u pfuka u lovile se u fanekele u swi tiva ku u ta vekiwa njhani u ti endlela ku wena ku fambeni la misaveni u ta vekiwa .

Ku swa mundzuku a swi tiviwi swi nga endleka u pfuka u hanya kumbe u pfuka.

Swi nga yi pfuna ngopfu nhlayo ya vanhu volavo swa ku munhu loko a hluleka a swi tiva ku yi ta .

Swi kahle ene a swi khumbi nhlayo ya vanhu lava nga na ti-funeral plans leswaku yeleyo mfumo loko wu veka munhu a wu mu veki njhe hi wena loko u ti .

Swi nga endla ni nga titwi kahle hi swa ku swi ta ve swi ni vuyisela ndzhaku swi lava ni ni sungula hansi se a swi nge ni khomi kahle ku sungula hansi swa vava nako loko ni sungula hansi ni ku humeleliwa hi nghozi ni ta pfuniwa .

Ni endlela ku ri tshama ri ri active ene ri ri na mali ku loko ni ta lava ku teka ni nga .

a wu tlheriseriwi yona u dye u ta va se u dyiwile a ku ri protection .

a tirha ku loko u nga ri na mali wu ya teka wu ya teka wu hakela ndzhaku.

Ku lawula mhaka ya ku u ri tirhise njhani ku fikela kwini u kolota mali muni.

Ku humelela ku wa wa blacklist-iwa a wu nge he kumi xin'wana loan kumbe yoho khadi ka xitolo xin'wana.

Va lava papila ra laha u tirhaka kona wa swi tiva ku u hola mali muni loko u ri na bindzu va lava ro papila rero ra statement wa swi tiva ku bindzu ra wena ri nghenisa mali yo fikela kwini u ta swi kota na swikweleti leswi u nga na swona na mali leyi u yi tirhisaka hi nyangha yi endla mali muni u ta saleriwa ku u swi kota ku hakela ke.

Byela ku khadi leri na ri lava ri ta ni pfuna ngopfu hi swaku mali u kuma ku a yi ringani se loko ni ri na khadi leri na swi kota ku ndzi teka swilo ni hakela ndzhaku.

swa ku tirha ku tlula ku tirhisa mali ku tlula mpimo i movha i movha movha ya hakeliwa xitolomende u tlhela wu chela na petiroli yi honaka u yi teka u yi yisa le ka ma mechanic hi xona xi stress xa ku tirhisa mali ngopfu.

Mali ya khomixini leyi u fanekele u yi hakela i tax, tax na ti-VAT ti teka mali yo tala ngopfu ti teka mali yo tala ngopfu.

Mali yi tirha swilo swo tala ngopfu evutomini loko u nga ri na mali swo fana na loko u nga ri munhu u nga ri na nchumu ya tirha u kuma ku ku na problem vana va vabya kumbe wena wa vabya a wu na mali a wu na medical se u ya eka yini ka dokodela xibedhlele yi tirha swilo swo tala ngopfu a wu nge hanyi handleni ka mali swakudya swa xavisiwa u fanekele u swi xava na swona.

Ni nga xi byela ku xi ya pfula Capitec xi ya pfula Capitec leswaku a yi na ti-charges to tala and va na akhawunti ya vana va na akhawunti ya swihlangi leswi ha nghenaka xikolo.

Ku laveka phepha ra passport na phepha ra ku u swi va swi kota ku swi tiva ku huma ka tiko rihi ra koho u te hi nawu ke.

Akhawunti ya TymeBank ti-deposit ti teka hansi ka minete unwe ku ti vonakala ka akhawunti ya mina a ti teki nkarhi wo leha.

Ku hambana ka akhawunti ya credit na akhawunti ya ku seyivha mali hi ku leyi ya ku saver mali wu veka mali u ta yi humesa loko se u vona ku a wu na mali ende ku na swilo xa nkoka lexi u lavaka ku xi endla leya credit yi kahle mara na yo ya a yi kahle kahle hi swa ku loko u hakela u kuma ku wa hakela ende xikweleti xa wena xi salela ndzhaku nakoho va na .

Debit i khadi ra le bank le u swi kotaka ku veka mali ka roho ri pfuriwa kahle ri pfuriwa hi hi hi proof ya ya laha u tshamaka kona papila ra laha u tshamaka kona ra mati kumbe ra masipala.

Eya ra tirha khadi ra debit ku xava swilo le ka inthanete ri tirha ngopfu leswaku loko u endla lahaya u faka lahaya ka ka ka laha ku nga ta va u xava va kona va ta lava C what what leyi nga tsariwa ndzhaku ka khadi va tlhela va lava na khadi number se wena u accept ku wa xava wa pfumela ku ri xava na ri pfuna ngopfu.

U fanekele u ya a bank u fanekele u ya bank u ya endla rin'wana va ku ya ndlela replacement ya rin'wana.

Loko u heta ku pfula akhawunti personal akhawunti va ku nyika va ku nyika papila leri ri nga na akhawunti number va ku nyika papila leri nga na akhawunti number henhla na epe yale bangi loko u endla app yi ku nyika akhawunti number wa swi tiva ku akhawunti number ya wehe hi yini ya kona.

ka ti khadi leti timbirhi ti khadi ra debit a wu swi koti ku endla xikweleti hi yona leyi ya credit u endla xikweleti hi yona leyi ya debit yi tirhaka ku xava na ti-savings na ku dirowa mali na ku yi famba.

U fanekele u vutisa ku xi aliwe hi loko ka yini swi nga endleka xi aliwe valava a hi papila ra mati kumbe ra yini va swi kota ku tiva kwini u fanekele u ya u ya vutisa ku ri yaliwe njhani va ta ku pfuna swi nge endleki ku ri yaliwa ku nga ri na xiphiqo va ta ku byela ku u fanekele u endla .

Eya wa swi kota ku hlanganisa khadi ra ra ra mina ni nga swi kota ku hlanganisa khadi ra mina ra debit na swipachi swa ti-able play kumbe google pay e na swi kota hi loko ku ri loko ni fanekele ni hakela mi or yini ni fanekele ni tirhisa rona.

yi tirha njhani, ndzi nga vutisa ku yi tirha njhani? Ni vuyeriwa hi yini loko ni yi pfurile akhawunti leyi?

byela ku kokwani khadi ku ri ri tirha, u fanekele u humesa ten rhandi yo khoma khadi ku i tirha. U ta swi kota ku faka mali leswaku loko wo ka u nga faki mali a yi nge vi activated. Se mali a yi nge ngheni ya penceni.

Munhu loko a pfuleriwe khadi ra bangi leri a ri tsakelaka hikuva yena wa swi tiva ku ti-savings ta yena ti tshama njhani ka akhawunti yeleyo.

U fanekele a ti tirhisa tindlela to fana na cellphone banking njhe hi ma hi app na USSD code.

Tsundzuxa ku loko wo ka u nga lavi ku pfula akhawunti ya le bangi u ta va na problem. U kuma ku munhu i fanekele a ku rhumela mali le ka va Shoprite kwinikwini, u kuma ku tindhawu teto tixopo teto ti le kule na laha yena a a tshamaka kona. Se loko u pfula akhawunti u ta swi kota ku a hoxa ka bangi ra wena.

Munhu i fanekele a landzelela ku loko u pfula akhawunti ya le bangi ku laveka lexi xa proof of residence, na pasi ra yena, na buku ra vutitivisi ra yena.

nkoka wa ku pfala akhawunti ya wena bangi loko u nga hi tirhisi, u yi pfalela ku yi nga sali yi va na ti-charges to tala ene vanhu va nga endli crime hi yona, va nga endli swilo swo biha hi yona.

Timhaka ta ku va yi koka hi mhaka ya ku, a ni ri nkarhi lowu mi nga twana hi wona a wu se fika a wu se fika, se wu lava mali ya wena ya fixed account.

ka vanhu va endla ku mali yi kokeka, ku va endlela ku loko va ri na ti-problem va swi kota ku humesa mali ya vona.

Munhu i fanekele a ya bangi a va byela ku akhawunti leyi a na ha lavi ku yi tirhisa. Loko a ya le va ta yi pfala va tlhela va teka khadi va yi tsema va yi lahlela kule ku yi nga ha pfuki yi tirhile.

U u kuma u lava ku xava xo karhi kumbe ku endla xo karhi, se loko u yi vekile yi yi vuya hi ri na ni ti-interest.

Mali leyi loko u yi veke la wona a wu nge yi teki nkarhi wihi na wihi leswaku na hina hi lombisana hi yona.

Loko ni loko ni humesa mali ku kokiwa mali yo karhi swi ni endla ku ni nga khomeki kahle leswaku mina ni ri mali liya ni faneleke ni yi tirhisa a yi khomi hinkwayo, se yin'wana yi kokiwile. A swi ni khomi kahle .

Mbuyelo wo pfula akhawunti ya bindzu hi ku yi nga hlangani na personal akhawunti ya mina, yi ni pfuna ngopfu hikuva bindzu ra mina ri ta swi kota ku kula ene loko ni vona ku ku na lexi xo xotaka ka bindzu, ni ya ka akhawunti ya bindzu.

Akhawunti ya le bangi swivangelo swa kona ku va ku ri ti-charges ku va ku ri ti-charges.

Munhu loko a lava ku hoxa kumbe ku endla deposit-i, u fanekele a tirhisa app-u kumbe bank. App kumbe a ya bangi endzeni.

Swi komba mafambiselo ya bindzu ma ri kahle hi swa ku u pfumerile na le ku sunguleni ku loko ko yi landza nkarhi wu nga se fika, yi ta va na ti-charges.

I pfala akhawunti ya bangi, hi pfala akhawunti ya bangi. Hi va hlamusela ku a ha ha lavi akhawunti ya hina.

Le ka cellphone ku vuriwa leyi ya le le ka app. Ya le ka app yi na swilo hinkwaswo yi endla ku swilo swi hatlisa wa swi kota ku deposit-a mali na ku humesa mali, na ku hakela tiakhawunti.

Ndzi vona ku ri kahle ku munhu a cinca PIN-i ya bangi loko u u tirhisa cellphone hileswaku u ta kuma ku cellphone ya lahleka. Se munhu a swi kota ku nghena ka bangi ya wena a teka .

Vuhlayiseki byi kona hi ku banga mali hi inthanete, byi kona byi tele ngopfu. Swi ya hi swa ku wena a wu kombi munhu password ya wena kumbe .

Ndzi nga n'wi byela ku manana loko u kurile hi laha mavabyi ma taka hi xitalo, u nga wu khanseli. U fanekele u va na wona medical aid lowu ku wu ta kota ku ku pfuna. Leswaku na mali leyi ya wuena ya penceni yi ta va leyitsongo ngopfu, a yi nge ringani swilo leswi u faneleke ku swi.

medical aid wa durha mfumo wu fanekele u pfuneta vanhu ku hakela ku hakela. Ngopfungopfu vona vanhu lavakulu .

Nawu lowu a wu ri wa kahle a wu ri wa kahle. Leswi endlaka ku va nga pfumeli, van'wani va na timovha mara a va na mali ya ku hakela.

Vutihlamuleri va wehe njhe hi mutirhi i vutihlamuleri bya wena njhe hi mutirhi ku u swi tiva ku mali leyi ya kokiwa kumbe a yi kokiwi. Ya yisiwa kwale labour kumbe a yi yisiwi. Hi mhaka ku loko ntirho wu ta hela ku ta xaniseka wena.

one mali leyi ya UIF loko se u heleriwe hi ntirho, u teka mapapila ya wena ya le ntirhweni UI 19 na schedule, u ya na wona le ka labour. Se u ya tsarisa mali ya wena, u ya tsarisa mali ya wena u ta yi kuma munghana.

Mali leyi yi yi pfuna ku loko u nga tirhi u ta dya yini, se yi pfuna ku u dya u tlhela u veka yin'wani, u famba u lava ntirho. Loko u u ka u nga tirhi wa swi kota ku na wena u hakela swilo, tiakhawunti ta wena, u dya.